Umdlalo wamakhadi ebengiwuthanda ngisakhula ubizwa ngokuthi isigunku. Lapho-ke uthatha amakhadi wonke uyawashova, muqeda ukuwashova uwabeka phansi abe indilinga. Ungadlalwa-ke abadlali-ke ababili kuyaphezulu. Lana niphenqa amakhandi, amakhadi kumele angafani. Mengithi angafani, angafani ukuma kwawo. Iy'nhliziyo, isipeyidi, iy'mpukane kanye nocija. Uma-ke akafana, isigunku samaselesele siyakugwinya. Bese wena umama noma ubaba usigunku, okuqonde ukuthi lapho uyadliwa.

Izinhlelo zokudlala ezaku-inthanethi zisiza ukuthi abafundi baxhumane. Ngesikhathi bedlala ndawonye bayakwazi ukuthi baxoxe, bayakwazi ukuthi baphane amasu ekutheni bangaphuma kanjani ezingxakini ababhekene nazo. Kungaba buxhumene naleyo nto abay'dlalayo, kungaba baxhumene ngokwezempilo, kungaba kuxhumene nokwezemfundo. Kuyasiza ukuthi bajwayelane, kusize futhi ukuthi umuntu angahlali eyedwa enemicabango yakhe eyedwa, uyakwazi ukuthi ukhulume imicabango yakho nalabo osuke udlala nabo ezinkundleni.

Isikole singaqala ngokwenza ukuthi isikole sabo samukeleke, okuqonde ukuthi noma yimuphi umfundi ofikayo uphuma kunoma yiliphi ilizwe azizwe emukelekile. Singaphinde futhi sikhombise amasiko akuleyo ndawo noma kuleso sikole ukuze laba bafikayo bazokwazi ukubona ukuthi laba baphila impilo enjena, nokuthi amasiko abo anjani. Lokho kuzobanikeza nabo umdlandla wokuthi babatshele kabanzi ngokuthi bona baphumaphi, nokuthi ithini inqubomgomo yabo.

Izikole into ezingayenza ekusizeni abafundi abadinga lona lolu lwazi nabadinga zona lezi y'mfanela ze-eSport. Into bangayenza ukuthi benze ukuthi ezikoleni zabo zikhona izimfanela zokusiza abafundi abanomudla, nabanothando lwe-eSport. Koda-ke siyazi ukuthi-ke izinhlelo azifiki ngokulingana ezikolweni. Kungathi le zikole ezinazo izinhlelo nezinazo izimfanela zikhone ukuthi zisize abanye abafundi abangasona kuleso sikole koda abanomudla ukuthi bafunde kabanzi nge-eSport noma bayenze, babavumele kube enye yezakhi ezikhona ezisiza abafundi.

Kubalulekile ukuthi abafundi bakhone ukuthi basizakale ezimfunweni zabo zesikole. Lapho uthola umfundi enza kahle emidlalweni kodwa enenkinga yesikolo, umphakathi kumele ungenelele. Okuqonde ukuthi isikole fanele kube khona esikwenzayo la simsiza khona ukuthi akwazi ukugxila kule ziy'fundo akunenkinga ngazo. Aphinde futhi bebambisene nabasekhaya bakhone ukumsiza ekutheni bamfundise, bamnikeze nesikhathi sokwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe wesikole. Ukuze kuzolingana umsebenzi wakhe wesikole kanye nezemidlalo, akwazi ukuthi aphumelele kukho kokubili.

Uma ngingachitha isikhathi nomdlali engimthandayo webhola, ngichithe isikhathi esingangosuku, engingambuza khona ukuthi yini eyakwenza ukuthi uthande ukudlala ibhola? Ikuphi okwakugqugquzela, yiziphi izimo owawubhekane nazo usafufusa, usaqala ukudlala ibhola? Obani abafika bakuncede? Yiluphi usizo owawungalithokozela ngalesi sikhathi usaqala? Umphakathi wakho wadlala yiphi indima ekusimameni kwakho? Abazali bakho nesikole, ikuphi la ndima abay'dlala ekutheni wena uthuthuke kwezemidlalo? La usukhona uzizwa unjani, nokuthi futhi ngingafinyelela kanjani khona?